Batho ha ba nka maeto a malelele, ba atisa ho lebala ho nka diaparo tse tshwanetseng moo ba yang teng , hangata batho ba lebala ho nka diaparo tse futhumetseng, kapa ba lebale ho nka diaparo tse sa futhumalang . Jwale batho ba hloka hore ba ka ba le tsebo ya moo ba yang teng.

Ha ke tsamaya maeto a malelele , ke rata ho palama tekesi, hobane e paroletsa haufinyane, ebile ha e palamisa batho ba bangata . Ka tsela e jwalo, ke kgona ho fihla ka pelenyana moo ke yang teng.

Hello, re ne re kopa ambulance le maponesa , koloi e qeta ho tjhaisa motho mona diroboto . Re kopa letle ka pele hle , re kopa letle ka pele.

Ke lokela ho kopa tshwarelo ka seo se etsahetseng , hobane ke ne ke beile maphelo a batho tsietsing , ene e se bophelo ba ka feela bo tsietsing, le batho kaofela, ba ne ba le ka hara tekesi.

Boraditekesi ba etsa mohanto mabapi le ditjeho tseo tse nyolohileng tsa oli , ebe jwale bapalami ha ba batle kapa ha ba dumele ho patala tjhelete e hodimo ho palama tekesi, hobane ha oli kapa petrol-e e nyoloha, bakganni le bona ba nyolla tjhelete eo bapalami ba palamang ka yona. Tjhe, ha ke soka, ke amuwa ke mohwanto wa bo raditekesi.

le diteishene di senyehile haholo nakong ena ya hona jwale . Sena se etswa ke hobane batho ba se ba sa sebedise , diterene ho tsamaya kapa ho eta . Diterene ha di sa sebediswa nakong ena ya hona jwale. Batho ba se ba sebedisa makoloi , haholoholo Matekesi.

Jwale tjena ke nkile qeto ya ho reka koloi , ke tlo reka koloi e tshweu ka mmala, ke tlo reka koloi ya hona jwale ya moetso o qetellang, e tlaba koloi e nang le heater-a, koloi e tla futhumala ha ho bata , e skaba koloi e tla tura haholo, hobane ha e robeha ke tla sokola hore ke lokise. Ke ikutlwa ke thabile haholo e le kannete, ke tla tlohela ho tsamaya ka matekesi.

Motsamaisi wa dibese ka nnete ha ke a thaba hohang , hore ebe tikete e se e nyolohile ka pelenyana hakale, ha se kgale ke ne ke le mona . Jwalo kajeno ke jwetswa hore tekete e se nyolohile, ka mashome a robong, atjhe. Tjhe, ke kopa o nhlalosetse hore na kannete seo se etswa keng, ebe ho tla ha jwang.

Kgwebo ya bohahlaodi makeisheneng a rona, ke nahana e ka atleha, hobane ke batho ba bangata ba kenang makeisheneng a rona, ba batlang ho tseba hore na nalane ya makeishene a rona, e tlile ha jwang, le hore sebaka ha se tla bitswa ka lebitso leo , se bitswang ka lona, ho tlile ho jwang. Jwalo hoo, ho ka etsa hore kgwebo e be teng makeisheneng ya rona, ya hore batho ba ka tseba ka nalane tsa makeisheneng.

Nna nka thabela ho arolelana sepalangwang, hobane hangata re ntse re sebedisa ditekesi , ditekesing re arolelana , ha hona taba ya hore mang ha ba tlo palama le mang. Jwale hona ke bona e se bothata hore nka arolelana sepalangwang le mang kapa mang.